Ukuthi kumele kwakhiwe izitimela noma izimoto zagesi ngoba uphethroli kulesi khathi samanje usuyabiza.

Ukuthi amabhasi abe ney'ndlela thize zokuthi umsebenzi noma umuntu ogibela njalo, umgibeli akwazi ukuthi uma egibele ahlale phansi, angakwazi ukuthi ame isikhathi eside. Abagulayo bakwazi ukuthi basheshe bathole usizo oluphuthumayo.

Izimpahla zingaba zincane kube nomthelela omubi ngoba nabantu kuleso sikhathi baluza imisebenzi, imisebenzi yabo phecelezi, iyabalahlekela, bangakwazi ukuthi bathuthe izimpahla.

Ukuthi iphasela kungamele ulihambise ekuqaleni konyaka ukuze lisheshe lifike kumnikazi, ngalesi khathi esilindele libe lifika, ngoba kuthatha imigudu eminingi ukuze likwazi ukuthi lifike iphasela endaweni ekude.

Ukuthi abe nendlela thize yokuthi aphephe, aphinde futhi akwazi ukuthi asheshe afikise abasebenzi noma abagibeli lapho befuna ukuya khona bephuthuma.

Isivinini sibalulekile ngoba omunye impahla yakhe isuke iphuthuma, omunye impahla yakhe isuke ingaphuthumi, kodwa isuke ekugcineni ey'dinga ukuthi ifikile kumnikazi.

Izimali lezi ekumele zikhokhwe ngendlela yokuthuthwa, ziyabathinta abamahabhizinisi abancane ngoba kumele njalo babale nemali yokuthi bathuthelwe impahla yabo, kanye nokuthi ifike indlela endleleni kubasebenzi.

Ukuthi kube nabasebenzi abahlezi bemile emgaqweni, njengamaphoyisa omsebenzi omgaqo, ukuze njalo ahlezi ehlolisisa izimoto ezidlulelayo ukuthi zisesimeni yini sokuthi zihambe emgaqweni.

Ukuthi kumele wenze ngesiqiniseko esibalulekile ukuthi njalo abagibeli baphephile futhi bakujabulele ukugibela leyo moto, noma indiza, noma isithuthi esibalulekile ngaleso sikhathi.

Ukuthi umgibeli kumele athole usizo oluphuthumayo noma kubekhona umuntu ozokwazi ukuthi asize loyo mgibeli.

Ukuthi iklayenti likwazi ukuthi liphathe yonke into elizoyidinga kulo hambo, njengezinto ezibalulekile, oma-first aid, iy'ngubo abazozigqoka, imali ephuthumayo, imali eseceleni ezokwazi ukuthi ijabulise iklayenti noma abantu abahamba nayo ezimweni eziphuthumayo.

Ukuthi akhulumisane nabashayeli bakudala nabasebenzi bakudala ukuze bakwazi ukuthi bangene kule mboni behlangene futhi beyinto eyodwa, bengabangi abagibeli nomphakathi.

Isitimela sizihambele kancane sidinga ukuthi uma uhambisa umthwalo ngaso, kumele into yakho uyihambise kusanesikhathi ukuze ikwazi ukufika kumnini wempahla. Kanti ama-lorry ayakwazi ukuthi ahambe emgaqweni nemizila efanele ephephile futhi ebalulekile ukuthi basheshe bafikise impahla endaweni efanele.

Izingxenye ezinhle zokuhamba ngebhasi ukuthi ubuka yonke indawo la isuke ihamba khona, ubuke iy'ndawo ezihlukahlukene, uphinde futhi ukwazi ukuthi uhlale nabantu abaningi okwaziyo ukuthi u-safe, ukhululekile. Inkinga ukuthi ihamba kancane, iyaphuza ukuthi ifike la khona ofuna ukuya khona.